Tota go ka nna monate go tshameka motshameko o. Gonne tota e tla be e le go ikentsha bodutu, ebile e fa rona gore re nne le nako le ditsala tsa rona. Go nne monate ebile e thusa le gore o seke wa iphitlhela o le mo mebileng, o seke wa iphitlhela o dira dilo tse di sa tshwanelang. O kgona go ithuta tse dintsi, gongwe fa o mongwe, a kgona thata a ka go bontsha gore le wena o feleletse o e rata, o rata .

Tota ke a dumela gonne batho ba bantsi mo nakong ya segompieno, ba nna fela ba lebile megala ya bone, ba itshamekela metshameko eo. Ebile ga ba sa tlhole ba na le nako ya go ya mabaleng, gore ba tshameke le bana ba bangwe metshameko koo.

Ke metshameko e tshwanang le bo FIFA e leng FIFA world cup, e leng mo maranyaneng. Mme gape go na le e tshwanang le bo FIFA world series, ke yone metshameko e leng gore o ka tsenela kgaisano, wa tshameka le batshameki ba bangwe mo mafaratlhatlheng, mme gwa nna monate.

Di ileketeroniki tsena di fetotse sengwe le sengwe, gonne mo bo jaanong jwaneng batho ba phela ba itswaletse ba nna ba le nosi ga ba sa tlhole ba tshameka le ba bangwe. Metshameko e ya di eleketeroniki e ba dirile gore ba ikentshe mo bathong. Mme ebile gape go nna ba tshameka metshameko e ka metlha, ba feleletsa ba na le mathata le matlho gonne ba phela ba lebile metshameko e gongwe mo khomphutareng gongwe mo mogaleng wa letheka. Ka jalo ba a gobala le go nnela ruri gonne metshameko e o tshwanetse tshameke o ntse fatshe, mme gape ba dirisa le madi a mantsi gore ba kgone go reka di ileketeroniki tse.

Nna tota ka nosi jaaka ke le motho yo o tshabang batho, ebile a le ditlhong. Metshameko e e tswelang mesola gonne ke kgona go tshameka le batho ba e leng gore ga ke ba bone, ebile ya nthusa gonne ga ke le mo bathong ke motho yo e leng gore ga ke nnisege, ka jalo metshameko e tota ke a e lebogela. Ebile gape ke e ratela le gore o kgona go nna le access ya teng gongwe le gongwe ko o tlabeng o batla go e access-a.

O tlhokega gore o nne le founu, gongwe tablet-e le computer-a, le di gaming console le internet connection. Gore o kgone go access-a metshameko e tlebeng o e batla. Metshameko e tshwanang le bo dragon h, the witcher le fort knight.

O feleletsa o tlhoka boroko ebile o lapa thata, gonne o tlabe o setse o batla yone fela game e na. O sa tlhole o dira le dilo tse dingwe, o ka iphitlhela o na le bothata ba matlho, o le obesse-e gonne o nnela ruri fa fatshe go tshameka motshameko o na. Ebile gape o ka iphitlhela o setse o senang o senang, gonne metshameko e e tlhoka madi mme ebile o tlo go tshwanela ke go ntsha madi a mantsi gore o nne o reke. Se sengwe gape o ka feleletsa o harass-iwa ke batho ba o sa ba itseng mo maranyaneng, gonne o tshameka le bone metshameko e na.

Ke ka gonne metshameko e bonwa mo maranyaneng, mme gore o kgone go nna le access ya maranyane o tshwanetse o nne le data kgotsa Wi-Fi. Fa o batla go tshameka metshameko e na o tlhoka go nna le mogala wa letheka, gongwe computer-a ebile gape o tlhoka data gongwe Wi-Fi, o no tlhoka le di-consoles tse e leng gore o tlile go di dirisa go tshameka motshameko o na.